Ii-smartphone zinceda abantwana bafumane ulwazi olwahlukileyo ngeendlela ezikhawulezayo nezimnandi ezifana nemidlalo yokufunda, iividiyo kunye neencwadi zedijithali.

Ukuthenga iWi-Fi ekhaya kuhlawulwa kube kanye kwaye yonke imalunga yosapho ingayisebenzisa ngaphandle kokuthenga idatha . Oku kunciphisa kakhulu iindleko xa kuthelekiswa nokuthenga idatha yefowuni yomntu ngamnye.

Zisetyenziswa ukuthetha ngomnxeba kwaye abantu bathumele ii-SMS, imiyalezo yeWhatsApp, Telegram kunye nezinye ii-apps zonxibelelwano ngomzuzu.

Xa ndaqala ukwazi ngakumbi ndafumanisa ukuba le ndaba ibiyinyani kodwa yayiqulathe iindlela eziphazamisayo nezingachanekanga. Oku kwandenza ndaziva ndixhalabile, ndidnidekile kwaye ndilahleka kancincana, kuba kwakunzima ukwahlula phakathi kweendaba eziyinyani nezo zingeyonyani. Ndandicinga ukuba ndingayithemba njani le nto ndiyifundayo okanye ndiyivayo, nto leyo eyandibeka kwimeko yongakhululeki.

Facebook isetyenziswa kakhulu njengendawo yokwabelana ngeendaba, iindaba zomntu kunye neengxoxo phakathi kwabahlobo nosapho. Ukwavumelana abantu ukuba benze amaqela, baxhase amashishini kuye baxoxe ngezahluko ezahlukeneyo.

Onke amalungu osapho angakwazi ukuxoxa ngaxeshanye nangaliphi na ixesha. Oko kwenza kube lula ukwabelana ngezinto ezibalulekileyo nezizayo.

Ndiza kubeka imigaqo ecacileyo malunga nokusetyenziswa kwe-social media ngexesha lomsebenzi, ndichaze ukuba ixesha lomsebenzi kufuneka ndigxile emsebenzini.

Ndingafumana imibhaco emihle eyenzelwe wena ngokukhethekileyo, zimile ngokugqibeleleyo emzimbeni wakho, kuphele u-ten percent kwibhukisho lakho lokuqala.

Ndachaza kakuhle iimfuno zam kwaye ndacela umnikezeli wedatha ukuba andinike iipakethi ezahlukanehlukeneyo. Ngokuxoxa naye wandixelela ngeendlela zokonga iindleko ezifana nokukhetha iphakheyiji esiseko kodwa ethi inike idatha eninzi kunezinye iindlela. Le ndlela yandinceda ndafumana idatha ebanzi, echanekileyo ngexabiso eliphantsi.

Xa abantu begqithisela ukuba abakho ngaphandle, abanye abantu abangaziwayo banokusebenzisa olu lwazi ukungena eendlini zabo okanye kumashishini abo belinde loo mzuzu.

Ndasebenzisa idatha yefowuni ukuze ndikwazi ukugcina unxibelelwano nezinye iindawo ngeintanethi xa umbane ususiwe. Oku kwakusebenza kakuhle kakhulu kuba idatha yefowuni ayixhomekekanga kumbane ngqo kwaye ndakhe ndakwazi ukusebenzisa i-smartphone yam njenge-hotspot ukuze ndixhume ikhompyutha okanye ezinye izixhobo.

NguFacebook ngoba inabantu abasezigidi ezingaphezulu kwizigidi ezingamabini zabasebenzi kwihlabathi liphela, nto leyo eyenza kube lula ukufikelela kubantu abaninzi ngaxeshanye.

Mnxibelele ukuba xa kukho nantoni na emvakalisa kakubi okanye ephazamisayo kumajelo okuncokola makaxelele umzali okanye umntu omthembileyo ngokukhawuleza. Ungaphenduli kakubi okanye ngokucaphukileyo.

Ndizawuqala ngokwazi ukuba ngabaphi abantu endijolise kubo, iimfuno zabo, izinto abazithandayo kunye neengxaki abanazo. Oku kunceda ndibacele umxholo ohambelana nabo.

Kufuneka ifowuni yakho ixhunywe kwi-intanethi. Ukuba usebenzisa iWi-Fi ekhaya qinisekisa ukuba iWi-Fi ivuliwe, okanye ukuba usebenzisa idatha kufuneka ube nedatha esebenzayo. Ezona zisetyenziswa kakhulu ziquka uWhatsApp, uFacebook Messenger, uGoogle Meet noZoom.